Xa ku sungula i ku va u langutisa lomu u fambaka kona, ku ri laha u fambaka kona ku na tisayini ta njhani leti ti ku pfumelelaka ku va u landzelela mindhavuko ya kona. Laha ku nga na tirhovoto kona u fanele u langutisa ku ri rhovoto yi ku pfulerile kumbe a yi ku pfulelanga. Laha ku nga na sayini leyi ku byalaka ku ri u yima, u fanele ku langutisa. Laha ku nga na sayini ya ku ku byala ku lahawani a ku fambi vanhu, u fanele ku langutisa, leswaku u ta kota ku va u nga tikumi u nghena ekhombyeni hikwalaho ka sweleswo.

Ndzi vona swi fanerile ku va va ehliseriwa nxavo eka swakudya hikuva mali leyi va yi kumaka ya mudende ku va ku nga ri mali ya ku tala ku fana na mali leyi ya munhu loyi a pfukaka a ya eku tirheni. So swi fanerile ku va va ehliseriwa swa ku va ta kota ku xava swakudya leswi swi nga ta kota ku va fambisa kumbe ku va ku kumbe ku va hanyisa eka n'hweti yeleyo hinkwayo. Hikuva mali leyi va yi kumaka eminkarhini yin'wanyani, a va koti ku xava swakudya leswi swi nga ta va fambisa ku kondza n'hweti yi hela.

Ku veka mali ya wena exipacini, ivi u veka ebegeni, ka bege leyi u nga ta va u u yi khomile minkarhi hinkwayo. Leyi u swi tivaka ku ri loko u yi vekile eka bege leyiwani, yi ta va yi hlayisekile.

Ndzi vona yi nga tshamisekanga ene ndzi vona yi nga ri kahle hikuva ku va va ya hisa tibazi a swi tisi mbuyelo lowu va wu lavaka eminkarhini ya ku tala. So leswi swi nga kahle i ku va loko ku ri na timhaka, vanhu a va yi va ya tshamisana ehansi, va vulavurisana, va tisa mbuyelo na solution-i eka swilo leswi hinkwaswo leswi va nga le ka swona kumbe leswi va swi lavaka.

I ku va ku thoriwa vanhu va ku tala lava nga ta kota ku hatlisa va fambisa ntirho kumbe ku hatlisa ku endla leswaku vanhu lava va nga rindzela ku va va pfumeleriwa eka ti-customer va kota ku hatlisa va hundza.

Wu hambanile hikuva loko munhu a tirhisa vukorhokeri bya e-hailing byo fana na Uber kumbe Bolt, bya hatlisa. Mahambanelo hileswaku bya hatlisa, munhu wa swi kota ku hatlisa a kuma leswi a swi lavaka kumbe leswi a swi xavaka.

I ku va a dyondzisa vanhu hi swiharhi, a va dyondzisa milawu ya ku va va tshama endhawini yin'we na leswi va faneleke va swi endla leswaku va nga kumi va kakatleriwa hi swiharhi. Ende nkoka wa swona hileswaku swi pfuna eka vuhlayiseki bya vapfhumba loko va ya emintangeni ya swiharhi.

A ndzi se tshama ndzi tikuma ndzi xava thikithi ra bazi eka inthanete, hikuva minkarhi ni ya ku tala a ndzi tirhisi mabazi loko ndzi famba tindhawini ta ta le kule.

Eminkarhini ya ku tala loko munhu a ri exitichini xa mathekisi nkarhi wun'wanyana u ta twa u hlayisekile, eminkarhini yin'wani u titwa u nga u nga hlayisekanga. Hikuva loko hi ri karhi hi yimile etilayenini hi yimele tithekisi ku va ti ta ti ta hi rhwala, u kuma ku na vanhu lava va va ka va jahile, van'wana va vuya va kwatile, van'wana va vuya va ri karhi va karihela vanhu va tithekisi lava dirayivhaka. So loko munhu a ri karhi a karhihela, a ri karhi a kwatile, u titwa u nga hlayisekanga hikuva loko munhu a kwatile wa swi kota ku endla nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu nga vaviseka vanhu van'wanyana.

Swi endla leswaku mahakelelo ya kona lawa va ma tirhisaka ya gonya ya ehenhla.

Leswi va nga swi endlaka leswaku va endla leswaku bazi ri tshama ri basile, i ku va va endla leswaku endzeni ka bazi ku va na swo chela thyaka. Loko munhu a heta ku dya, ku va na ndhawu leyi va nga ta kota ku chela kona thyaka ra vona. Va endla leswaku ku va na tindhawu to ringana mune kumbe ntlhanu laha vanhu va nga kotaka ku chela kona thyaka ra vona loko va ta va va hetile ku dya, kumbe swin'wana na swin'wana leswi va lavaka ku swi chela swi nga thyaka.

Yi nga hi pfuna eka ku tlakusa rhandi ya tiko ya hina.

Ndzi vona swi ri na vuhlayiseki hi xiyimo xa le henhla hikuva xa ku sungula xitimela loko xi famba, a xi tsutsumi a xi na rivilo ra le henhla ku fana na loko u ri karhi u famba hi thekisi, kumbe hi bazi, kumbe hi movha. Swi na vuhlayiseki swinene hikuva a xi na rivilo ra le henhla ku fana na swifambo leswin'wana.

Ku thoriwa vanhu lava nga ta basisa ndhawu masiku hinkwawo, ku thoriwa na vanhu lava va nga ta tshama va langutise ndhawu liyani ku ta yi hlayisa leswaku vanhu a va cukumeteli thyaka ehansi. Na leswaku va endla ha kona leswaku vanhu lava kumekaka va ri eswitichini, va nga endli hasahasa leyi nga ta endla ku ri vanhu van'wanyana va va vaviseka.

Lexi ni nga xi vona vadyuhari va kuma swihunguto eka swifambo swa ku fana na mabazi hi kona laha loko va xavaka mathikithi lama va faneleke va ma tirhisa kona va va hoxela mali leyitsongo kumbe va hakela mali leyitsongo kambe loko swi fika eka tithekisi a swi hi ndlela yona yeleyo. Etithekisini va ta ku byela ku ri munhu un'wana na un'wana u fane a hakela mali ya ku ringana a swi na mhaka ku ri u mudyuhari kumbe u lontsongo.

A ndzi ta yi tirhisa hikuva ku tirhisa khadi ku va u khandziya bazi swa olova ku tlula ku tirhisa mali hikuva emikarhini ya ku tala loko u tirhisa khadi u va u hakela mali ya n'hweti hinkwayo leyi u nga ha u nga ta ka u nga ha hleketi hi yona ku ri u fanele u va ku ri na mali leyi u yi humesaka ku va u khandziya bazi. Swi endla leswaku swi olovisa swilo swa ku va vanhu va kota ku saver mali.

Ku fanele ku va na ndhawu leyi vakhandziyi va nga ta tshama eka yona loko va ri karhi va rindzele mabazi. Ku fanele ku va ku va na swihambukelo ku va na ndhawu leyi ku nga ta xavisiwa swakudya laha va nga ta kota ku xava kona loko va ha rindzele bazi loko va tshuka va khomiwa hi ndlala. Ku va na vuhlayiseki kumbe vanhu lava va nga ta va va ri karhi va hlayisa ndhawu liyani leswaku vanhu va twa va hlayisekile ku va nga ka va nga tekeriwi swi minchumu ya vona kumbe mindzhwalo ya vona.

Ti-smart card i khadi leri u ri tirhisaka ku hoxa mali ya wena ku va u kota ku nghena ebazini hi rona u fika u tap loko u nghena eka rona.

Mavonelo ya mina ndzi vona ingaku loko engetela vatirhi lava va tirhaka eka ti-tollgate va engetela na tona ti-tollgate leti ti nga ta kota ku pfuna vanhu ku va va va avanyisiwa loko va fika kona.

Vonelo leri ndza ri seketela hikuva emikarhini ya ku tala loko hi langutisa vavasati lava va tirhisaka Uber kumbe Bolt hi vona va hetelelaka va dlayiwa kumbe va tekeriwa switirhisiwa swa vona swa ku fana na tiselulafoni, timali ku na makhadi ya bank van'wanyana va hetelela va pfinyiwa.

Mavonelo ya mina i ku va ebazini loko ku ri ku i bazi ra ku famba mpfhuka wa ku leha ngopfu ndzi vona nga ku swi ta swi nga antswa loko ebazini ku va na vachayeri vambirhi ku ri loko loyi a karhele ku kota ku chayela lowun'wanyana loko lowun'wanyana a ha wisa kumbe ku va na laha mabazi ya fikaka ya yima kona ya wisa na vachayeri va kota ku wisa.

Hi loko nxavo wa petirolo wu gonya.

Ina ndzi nga swi tsakela hikuva ku tirha exitichini xa petirolo etlhelo ka freeway ndzi kota ku va ndzi chelela petiroli vanhu va ku hambanahambana lava va nga na mahanyelo ya ku hambanahambana na swi endla swa ku hambanahambana leswi swi nga ni dyondzisaka swa ku tala evuton'wini.

Hi mavonelo ya mina leswi swi endlaka leswaku mabazi lama fambaka mpfhuka wo leha ma va na milawu leyi tiyeke hileswaku a va lavi leswaku va kumeka ku ve na tinghozi lomu emapatwini ivi ni tinghozi letiwani ku va tona leti ti endlaka ku ri vanhu va vaviseka kumbe va lova.

Emugangeni wa ka hina ku na tindhawu ta ku hambanahambana leti mi nga wiselaka eka tona loko mi karhele mi ri karhi mi fambe mpfhuka wa ku leha. Laha mi nga ta ku kuma mihandzu ya ku nandzika laha ku wisiwaka kona. Laha mi nga ta kuma na mati ya ku titimela mi nga ta timula torha hi wona.

Mina lexi ni nga hetelela hi ku xi tiva hi mhaka ya ku onhaka ka tindhawu kumbe swiporo swa switimela, hileswaku vanhu lava va nga endla swilo leswi i vanhu lava a va tilavela mali va nga ya va ya onha, leswaku va kota ku yiva swin'wanyana na swin'wanyana leswi va nga kotaka ku swi xavisa ku va va kota ku kuma mali.

Ku ya hi leswi mina ndzi tivaka swona hileswaku va timayini va tirhisana na va switimela ku va va va rhwalela swiceriwa swa vona leswi va swi kumaka, hikuva va tirhisa ti-underground rail leswaku va kota ku fambisa swiceriwa swa vona va swi yisa lomu swi faneleke swi ya phurosesiwa kona.

Lexi ndzi nga xi endlaka ndzi nga ti tekela xikombelo xa mufambisi wa mina ndzi ti tekela awara yin'we yaleyo a nga ndzi kombela yona, ndzi salela endzhaku tihofisini ndzi tirha hikuva loko nkarhi lowu ndzi fambaka hi wona wu va wu tele timovha ndzi na ku pfumela ku ri loko ndzo famba endzhaku ka awara kumbe timbirhi timovha ti ta va ti nga ha talanga hikuva a hi vangani lava va chayisaka emintirhweni karhi se wu fambile kumbe ku ri na madyambu ngopfu.

Loko nhundzu ya bindzu ra mina yi ri karhi yi fambisiwa yi yisiwa endhawini ya le kule lexi ni nga xi tirhisaka i xitimela ku tlula ku tirhisa titiraka, hikuva mali leyi ndzi nga ta yi tirhisa loko ndzi tirhisa xitimela yi ta vuya yi antswa eka leyi ndzi nga ta yi tirhisa loko ndzi tirhisa titiraka, hikuva ku xava petiroli eka titiraka swi ta va swi durha ku tlula loko ndzi tirhisa xitimela naswona xitimela xi rhwala xi rhwala nhundzu ya ku tala ku tlula loko ndzi tirhisa tiraka.

Swifambo swa le matini leswi ndzi swi tivaka ndzi tiva ti-cargo ship leti ti rhwalaka nhundzu eminkarhini ya ku tala ti rhwala nhundzu kusuka etikweni rin'wanyani ku ya eka tiko rin'wanyana ku fana na leti rhwalaka nhundzu ya kusuka eChina ku ta eSouth Africa. Tin'wana leti ndzi ti tivaka i ti-Submarine leti ti fambaka endzeni ka mati, eminkarhini ya ku tala loko ndzi endla vulavisisi bya mina hi ti-Submarine hi leti vanhu va military a va ti tirhisa eminkarhini ya ku tala. Ivi ku va na ti-Speed boat letiwani hi leti fambaka ematini loko vanhu va va va kumeka va jahile va ya endhawini yo karhi hi tona leti tirhaka ku famba hi tona leyi a yi rhwale vanhu va ku tala. Ku va na Ship leyi rhwalaka vanhu va ku tala kumbe nhundzu ku va va ya lava vulavisisi byin'wana na byin'wanyana lebyi byi lavekaka eka nkarhi wolowo, ivi ku va na ti boat.

Kokwani loko u lava ku xava thikithi ra bazi eka inthanete xa ku sungula lexi u xi lavaka i selulafoni leyi kotaka ku ku nyika mpfumelelo wa ku va u nghena eka inthanete, kusuka kwalano u ta fanele u kumeka u xava data leyi u yi hoxaka eka foni ya wena kutani u kota ku nghena eka inthanete u ya eka website ya mabazi lama u lavaka ku xava mathikithi ya kona. Loko u nghenile kona kwale u ta faka leswi swi lavekaka and then u kota ku xava u hakela u heta va ta ku nyiketa thikithi ra wena.

Lexi a ndzi kombela ku la ta mi tivisa xona ni nga xi lemuka, hileswaku vachayeri va mathekisi loko va rhwala vanhu loko hi ri karhi hi vuya emintirhweni va rhwala vanhu ku tlula mpimo leswi swi nga hlayisekangiki hikuva tanihiloko hi ri na mindyangu ni vana ha ha lava ku hanya hi hanyela vana va hina ni mindyangu ya hina. A hi kombela leswaku mi va byela ku ri va sukela ku rhwala ku tlula mpimo hikuva loko ko tshuka ko va na ku endleka ka tinghozi lomu mapatwini hi nga ka hi nga hanya kumbe hi hetelela hi va swilema hikwalaho ka ku va hi tele ku tlula mpimo.

Lexi va nga xi endlaka ku tiyisisa leswaku laha ku tshamaka kona mabazi ku hlayisekile, i ku va va endla khumbi ra ku leha khumbi leri ri nga ta kumbexana loko va ri endlile va ri endla ri va hi kambirhi ri va double ri va ri lehile, ivi ehenhla va veka electric fence. Na kona endzhaku ka swona va endla ha kona leswaku na gede ya kona yi va yi ri le yi nga ta ka munhu a nga koti ku yi pfula hi ku olova, va veka tikhamera va veka vanhu lava va nga ta gada ndhawu liyani va karhi va khome ni swibalesa leswi va nga ta kota ku chavisela vanhu lava nga ta ringeta ku nghena va yiva.